Nka ikutlwa ke itumetse thata ka gonne mo botshelong jwa masa a ga nkitla ka namela sefofane. Fa nka namela sefofane nka batla go fofela kwa lefelong la Dubai kgotsa United States of America.

Fa ke le ba bangwe ba se tshabang nka batla go pagama sefofane mme fela nka se tshaba ka gonne bangwe ga ba rate ga ba ikutlwe ba siame fa ba le mo lefaufaung ka gonne ba tshaba di heights kgotsa ba tshaba dilo tseo le goreng di ba isa ko godimo go tshwana le difofane. Ka jalo nka se tshaba fa ke le o mongwe.

Go fitlhelela ko nageng ya Nigeria o tshwanetse gore o reke tekete ya gore o kgone go namela sefofane, sefofane sa go ya kwa Nigeria. Fa o fitlha ko boemelo fofane mo nageng ya rona o tshwanetse go reka tekete, fa o fitlha ko boemelo sefofane kwa Nigeria o tshwanetse go batla thekisi e e ka go tseyang e go ise kwa o ile go robalang ko teng. Le fa o boa o dira jalo, fa o boa o reka tekete ko Nigeria, fa o fitlha mo nageng ya rena o tshwanetse o fumane taxi e tlo go fitlhisang gae.

Dibese tse di dirang mo toropong ya di dira sentle mme fela tiriso ya dibese e dira sentle ka gonne le madi a yona a kwa tlase mme fela tiriso ya dibese ga ke rate ka tsela e e tsamayang ka yona. Se ke se ratang ka tsela ya dibese ke gore madi a teng a go palama dibese a kwa tlase mme fela di dira ka nako. Fa e le gore o batla go tsamaya go ne jaanong and-e dibese tsona di tla morago ga ura, o tshwanetse go emela ura eo e fete dibese ditle. Ke ka jalo ke sa rateng ditsela tsa dibese ka gore di tsamaya ka nako.

Bothata bo ke kopaneng le bona ba go dirisa karata ya bese, sa ntlha ke gore fa ke sa tshwara karata ya bese kgotsa fa ke timeditse karata ya bese nka se kgone go namela bese and-e bese gape ke go reka karata e ke e batlang ke gore fa ke batla karata ya bese ya go tloga fa ke ya toropong nako nngwe dikarata di fedile. Ka jalo nka se kgone go palama bese tshwanetse ke palame thekisi.

Se thusa gore ke eng se se dirang gore motho a nne le mokgweetsi yoo siameng wa bese? Se se thusang ke gore motho o tshwanetse a tshware nako ya bese 'tsatsi le letsatsi. Fa a tswa a ya toropong le fa a boa tshwanetse a tshware nako ya go palama bese, ntle le mo o dibese di dira ka nako. Bakgweetsi ba dibese ba thusa jang mo maitemogelong a a siameng a ba thusa ka gore ba godisa kgwebo ya dibese fa ba kgweetsa tsona le fa di ntse di dira ka nako ka gonne le batho ba dirang ba ya ditoropong ba tsamaya ka nako, ba boa ka nako, ba tsena ka nako, batswa ka nako.

Dikotsi tse di leng teng, fa go na le seteraeke ke gore dibese dingwe di a fisiwa dingwe di a thubiwa. Di ama batho ba bayang tirong ka gonne batho ba bayang tirong ba feleletsa ba sa kgona go ya tirong kgotsa ba fitlha lata ko tirong.

Go ya ka nna gore dibese di tsamaye ka nako ke gore dibese ga se tse dintsi di le kalo. Ka jalo ba lebelela nako e batho ba le bantsi ba tsamayang ka yona go ya tirong. Nka feleletsa ke nametse thekisi fa bese e nkeme ka dinao ka gonne go emela bese fa motho a ya tirong o feleletsa a fitlha lata ko tirong. Ka jalo nka palama thekisi gore ke kgone go tshwara nako.